Uyayazi uba aphe ebomini bam ii-password endizisebenzisayo kwizinto ezininzi ziyafana, oko ndandingumntana esikolo ndisebenzisa ukudibanisa amagama, unobumba abemkhulu noonobumba abancinci nenombolo nesingxi. Akhomntu unoyiqikelela into enjalo, igama umntu akanolazi uba leliphi endilikhethileyo, akazuyazi uba unobumba omkhulu ndimfake kweyiphi ndawo, akazuyazi uba inombolo ndiyifake kweyiphi ndawo, nesingxi akuzisazi uba ndisifake kweyiphi ndawo. Ndizidibanise zonke zenze i-password enye, oko ndandiyisebenzisa kudala isandiphethe kakuhle nangoku.

Ewu hayi enyanisweni andikho kuNetflix nakuShowmax kananjalo, kodwa ndiyazibukelela pha kuYouTube. Nalapho ke ndizibukelela nje uJordan Peterson, owu, ndiyithanda kakhulu la ndoda leya, ndimamele iincoko zayo ke, ezi podcast encokola nezinye iintsizwa eziyiqulunqayo iBhayibhile. Hayi ndiyazithandela pha kweza podcast zikaJordan Peterson, unemfundiso eninzi kangokuba iincwadi zakhe ezimbini ndinazo, u-twelve rules for life la antidote to chaos, no-beyond order, u-twelve more rules for life.

Ingandilungela i-router ndiyibeke etafileni. Xa isetafileni isesiphakathini ke ngoku, ndawuthi noba ndiphezu kwebhedi izawufika. Ndawuthi noba ndiphaya etafileni ngakumbi ke phaya etafileni ndisebenzela khona, izawunkqenkqeza phambili. Noba ndisekhitshini ke ndikhawulezise into etyiwayo izawundihlangabeza. Xa iphaya etafileni ngakumbi apha kwam kaloku isesiphakathini, noba ndime pha phandle mhlawumbi ndichophe phaya verandini izawufika ngoba itafile le ingqamane ngqo nomnyango.

Ewu ilizwe ngoku likhabela ezipalini. Yabona i-telemedicine le ndiqala uyiva apha kuni ngoku. Ndiyavuya uba ninethuba loba umntu angakwazi uphuma ecaleni, aqale ayobuza kabanzi ngento phambi koba aphendule ngayo. Hayi ndiyaqala uva nge-telemedicine. Kodwa ke olu hobo ndiva ngalo yinkqubo noko eza notshintsho olulungileyo, xa ezawukwazi umntu uba athi epha ekhaya athi, heyi gqirha, esitsho ke ngefowuni, athi ndiva le nale naleya. Athi ugqirha hayi, akho sidingo soba uzondibona, sebenzisa intwethile nentwethile ngolu hlobo nolu hlobo, asuke aphile umntu. Uyabona ke xa kunjalo sikhabela ezipalini, siphucula ubomi ngenene.

Ewu ngabantu abaninzi, ndibawela ndirhalela nokuthi bonke futhi, toti kaloku ukususela phaya emntwaneni omncinci ozama ukwenza umsebenzi wesikolo, uyawuncedakala Wi-Fi engabhatalelwayo, ukuyofukilela phaya kubhuti wakhe okanye kusisi wakhe ezama ukufumana isikolo semfundo yamabanga aphakamileyo izawumnceda naye. Nabazali bakhe sebefunubuza uba ivenkile ethengisa iiBhayibhile namaculo indawuni na edolophini, bazoncedwa yile Wi-Fi. Nomnye engumhambi ezifikela engayazi kakuhle le ndawo efunukhonjiswa uba xa efunicawe, xa efunisitishi samapolisa, xa efuniinkqwelomafutha makabheke kweliphi icala i-GPS iyawutsala kule Wi-Fi.

Eyi nincede nathi ngokwam amava ngoba ngoku ndiyacinga uba mandingamgqibeli omnye umntu ndithi angayigcina i-one gig kude kuphele inyanga. Hayi ngawam amava mna ndiyayivuthulula, hayi u-one gig akanoyigqiba neeveki ezimbini. Hayi u-one gig ziintsuku, ziintsuku. Kodwa likhona ixhego phaya ejimini endidla ngomane ndilifakela idatha, aliquqi apha kum, hayi aliquqi. Kodwa ke yena ke unethamsanqa loba esoloko ephaya ejimini, epha nje uneWi-Fi, uyisebenzisa idatha yakhe kuphela ekhaya. Hayi mncinci u-one gig, mncinci. Inyanga ininzi kakhulu, uyophela u-one gig inyanga ingekapheli.